Dikarata tse, di na le ditsela di le tse di farologaneng, ditshupelo tsa madi le matshelo, karolo ya ntlha. Moedi wa madi le mananeo a a busang, karolo ya bobedi. Ditlhago tsa thomelo le malemo, karolo ya boraro. Metseno ya ngwaga le ditšhelete, karolo ya bone. Madi a a busiwang kgatlhanong le dikarata tsa malemo. Dikarata tse di kgatlhanong le tse di sa sireletsegang.

Fa o na le sekoloto ko morago, dilo tsa gago di ka se tsamae pila ka tsela. O tshwanetse go lukisa history ya gago ya go adima madi ka gonne di tla go ama mo gompienong. O tshwanetse go ya ko morago o patele dikoloto tsa ko morago pele o ka ya go adima tšhelete ko bankeng. Go apolaela ka rata ya sekolo, e tlo nna tlhoba-boroko mo go wena ka gonne fa ba tsenya menwana ya gago mo sesitemong, ba tlo bona history ya gago gore o na le dikoloto ko morago.

Ga o shebe seemo sa gago sa madi, o fana ka tlhagisano-leseding e e siameng, o dire kopo ya dikarata di le dintsi mo letsatsing, ga o tlhaloganye maemo le metlhakanelo. Go netefatsa gore kopo ya gago e tsamaye sentle, o ka sheba pegelo ya gago ya madi pele kgobokanyo ya ditokomane tse di tlhokegang. karata e e siamenge bakeng sa ditlhobo tsa gago, bala le go tlhaloganya maemo le dipeelo.

Eya, ke dumelana le setlhogo se. Go sa tlhaloganye melawana le maemo a tualano ya karata ya sekoloto pele o ka dira kopo, e ka go direla mathata pele o tlo duela, mme o tshwanetse 'o tlhaloganya dipoelo tse le maemo a tualano, o tlhaloganye le gore tsamaiso ya karata ya sekoloto e patelwa yang, mengwaga e le mekae, o tlo patela bokae, o tlhaloganye dituelo pele, before .

Mongwe le mongwe o tshwanetse go itse ka tsela le ditlamorago tsa go tsa'a karata ya sekoloto. Go le gantsi, baša le bagolo ga ba leletse ebile ga ba latele dipoelo tsa dikoloto, empa o tshwanetse go ithuta ebile o e latele morago ka gonne o bofelong o feletsa o patela madi a mantsi-ntsi, empa ga o latetse dipeelo le melao o ka iphitlhela e le gore o eme pila mo sekolotong sa gago.